Ne ke kopa le nthuse, ke ne ke le ATM-ong ke re ke ntsha tjhelete mme hwa tswa tjhelete ena e ditshila. Ke kopa le nthuse le ntjhentjhetje tjhelete e ditshila, le mphe tjhelete e clean. Futhi nakong e tlang, ke kopa hore le kenye tjhelete e e hlwekileng fela bankeng hore re tsebe ho ntsha di ATM, di ATM-ng tjhelete e hlwekileng. Tjhelete ena ha re reka ka yona mabenkeleng ha ba e batle. Ke leboha thuso ya lona.

Ke kopa ho bua le ba ka nthusa maelana le ditletlebo tsa ditjhelete. Ke bona phaello ya tswalo tjhelete ya ka ele nyenyana ho feta ka moo re neng re dumellane ka teng, ne ke botsa hore na ekaba ho na le phoso e teng kapa jwang. Hoba ha ke bala, ke bona ekare tjhelete e tlase haholo ho eo ke neng ke tlamehile hore ke tlamehile hore ke e thole. Kganthe ne ke tlamehile hore kgweding ena ke thole seven point two percent ya tjhelete eo e leng teng.

Nna ke bona ho le molemo ho na le molemo hore ke nke insurance ya koloi. Hona ho bohlokwa haholo hoba ha koloi e hlahelwa ke mathata, wa kgona ho ya ho bona ba insurance o yo claim-a hore koloi ya hao e lemetse kapa e tjhaisitse motho. Kapa ya tjhaisa e nngwe koloi ba kgona ho thusa ka tjhelete eo ono ntso we patala, jwale ke bona hole bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a nang le koloi a e a kenele insurance ya koloi.

Ke ile ka fana ka boitsebiso ba ka nakong eo ke ke ne ke hula tjhelete e fetang tekano ba mpatlile boitsebiso, passport.

Mehleng e re sebedisang marang rang, ho bonolo haholo hore o hlakole pin ya hao mme o ka se etsa seo o le mong, ka ntho e bitswang hore ke mobile banking app. Wa kgona ho etsa ka metsotso e menyenyana fela, mohlomong e tlohang ka metsotso e mmedi ho isa ho e mehlano.

Ke tlile mo bankeng ho tlo tletleba ka tjhelete ya ka e neng kere kea e ntsha. Ho na le di ntho tse potlakang haholo tse hlokang hore ke ntshe tjhelete ena polokehong ya ka. Jwale ke bona e tla e le nyanyane haholo ho feta eo ke neng ke lebelletse, kea tseba hore ke ntshitse ka nako e ke sa dumellana le banka ka yona. Mme ke kopa o nhlalosetse hore na kganthe tjhelete ha o e ntsha nako e sa fehli e so fehli ke kotlo e kae e tlamehang ho etsuwa. Mme e etsuwa ha o ntsha tjhelete e kae, kotlo eo.

Sena se ka etswa ke ha batho ba na le di koloto tse ngata, mme batho ba jwalo le haeba ba sebetsa, mme ba thathafallwa haholo ke seo. Hoba ba keke ba kgona hore ba buseletse tjhelete eo bae kadimang. Le ha hole jwalo, mokitlane o le bobebe haholo.

Motswalle wa ka wa tseba hore ho ya ho mashonisa ha se mohopolo o nepahetseng oo. Bo mashonisa ba ba lefisa tjhelete e kgolo haholo, o sa kgoneng hore o e patale qetellong. Ka nako tse ding ba qetelletse ba o lematsa kapa ba o nkela thepa ya hao ka tlung kapa ba nkela le bukana ya hao ya boitsebiso. Hoba o se sa kgone ho patala mme hao ya bankeng, bankeng ho betere hoba le tla shebisana mokgwa oo o ka kgonang ho patala ka ona. Ba qala ba sheba hore na o thola tjhelete e kae kapa o kgola tjhelete e kae. Be se ba o etsetsa overdraft ya ho ba bone, hore na o kgola tjhelete e kae. Mme o ka kgona hore o patale ha jwang ebile o kgona le ho etsa tse ding di ntho ka lapeng.